Ukuya nokuya izokuhlalela futhi mina i-Wi-Fi mara amanye amatheknoloji asazokubakhona wona angenako. Mara yona ngibona izokuhlalelafuthi i-Wi-Fi. Ngoba khona nenye i-Wi-Fi uzithengela yona abanemali bazithengela ibakhona ejaridena bayisebenzisa boke. Yitheknoloji ererhe khulu izokuhlalela futhi ngoba seyifikile ende isiza abantu khulu ngoba nikghona ukungena kiyo nibanengi ningene kiyo nimndeni.

Amavidiyo emele umuntu awafake eenkundleni zokuthintana mavidiyo la kwabe uyavuma uyahlekisa or uyakhangisa ngomsebenzi awenzako. Amavidiyo amele angangeni ngila wokuthi umuntu enze amavidiyo ahlubule noma enze amavidiyo la la kuliwa khona kuphethwe iimbulawo lawo amavidiyo akufuneki lawo.

Imikhangiso yemirhatjho ngiyo ephuma phambili khulu ngoba kunabalaleli abanengi abalalela umrhatjho. Mawuyifake emrhatjhweni uthola abantu abanengi khulu ababasekelako ungabizwa babantu abanengi ngapha nangapha ngoba izwakala emirhatjhweni.

Abavumi abatlola iingoma phasi benza kuhle benzelela ukuthi ingoma leyo bakwazi ukuyibamba kuhle ngehloko. Bayivume ngendlela ingayo bayivume ngendlela injalo nangendlela edlalwa emrhatjhweni bangayitjhugululi.

Abantu abanengi sebathanda ukubukela amavidiyo eenkundleni zokuthintana ngoba sekuyindlela elula khulu leyo ukwazi ukuyifaka uyifake la ku-internet woke umuntu akwazi ukuyibona woke umuntu akwazi ukuyibona.

Mina ngombonami ngingayelelisa abafundi abafundela ukurhatjha eyunivesithi ukuthi bazifundise nokurhatjha noma bangendlini balalelisise ababelethi babo ukuthi ngibawa nilalele ngendlela engirhatjha ngayo nofana balalelisise abangani bakhe bakwazi ukumuzwa ukuthi urhatjha kuhle na.

Enye nenye nayidlalako iyangokuthi usebujameni onjani. Uyidlala usebujameni onjani khona ingoma oyidlala uditjhe kamnadi khona ingoma epholileko khona nengoma ethoba ihliziyo uyizwe ukuthi nawuyidlalako le ithoba ihliziyo.

Ngombonwami nawuthenga iphephandaba angikhambelani nakho. Iphephandaba kesinye isikhathi iyawakhuluma amanga ngoba yinto etlolwe mumuntu ende yinto ekhuluma mumuntu. Omunye angawakhuluma amanga awafake ephephandabeni mara into yakhona azange iyenzeke.

Umvumo wesintu wesikhethu emrhatjhweni udlala kuhle wona. Mara kumabonwakude awa awudlalwa kuhle mele bawuphe isikhathi esinengi kumabonwakude ukuthi udlalwe isikhathi esinengi ilanga loke.

Amavidiyo amalanga la siwabukela kumaliledinini khulu ngoba noma uhlezi kuphi ukghona ukuyibukela noma usemsebenzini ukwazi ukuyibukela. Uyibukela noma ungelawini lakho lokulala ukwazi ukuyibukela mina ngithanda khulu ukuyibukela

Umvumo uyakhetha ukuthi vele umnyanya onjani. Angekhe wadlala umvumo we-reggae emtjhadweni namkha equdeni. Umvumo uyakhetha ukuthi mnyanya onjani.